Umraro kungabakobonyana urhulumende akakabinemali eyaneleko yokobonyana kungakhiwa iimbhedlela emaplasini nofana emakhaya.

Ngingararulula isehlakalo lesi ngokobonyana urhulumende nakathumela imitholapilo ebomakhamba ngendlwana ayithumele ibe nabonogada.

Iye, baya eembhedlela zangaphandle nofana eembhedlela ezizijameleko. Ngombana bayabazi ubujamo beembhedlela beembhedlela zomphakathi nofana beembhedlela zemiphakathini. Bayazazi bonyana azisibujameni obulungileko bonyana bangasizakala okumasinyana nofana okurhabileko. Yingakho baya eembhedlela zangaphandle akunasizo elaneleko eembhedlela zomphakathi nofana eembhedlela.

Isisombululo kungaba kobonyana i-embulensi ngayinye ibe nabonogada ababili nofana munye ubuzokwazi nofana kuzokukghonakala bonyana abatjhayeli baphephe neenthuthi ziphephe.

Awa, angicabangi bonyana kungaphungula imijeje lokho. Ngombana emitholampilo umuntu nakafuna ukuya emtholampilo aphathe khulu kwamambala akafaki isibawo sokobonyana uzokufika umane uyafika nofana umane uyaya. Lokho angeze kwaphungula imijeje emtholampilo

Kufanele kusolwa isibhedlela norhulumende ngalokho. Ngokobonyana urhulumende kufanele kubenguye oqala iinguli ngesikhathi begodu aqale nokobonyana na kobonyana bangajama imijeje kumele urhulumende ungezelele abasebenzi ukuze kungabanelayini ede ukuze abantu batjhejwe ngokurhaba.

Kokobonyana iimbhedlela zikarhulumende azinabo abodorhodera abaneleko nofana iinsetjenziswa ezifaneleko nofana ezaneleko. Eembhedlela zikarhulumende kunemijeje eembhedlela zeqadi ayikho imijeje. Yingakho abantu bakhetha iimbhedlela ezizijameleko kunezakarhulumende.

Ziimbhedlela ezinganakekelwa ngurhulumende ziimbhedlela ezifana nabo-Mediclinic abo-Healthcare ngizo lezo ezizijameleko.

Lokho kungasiza khulu kwamambala begodu kungaphephisa nemiphefumulo iingulani ezinengi eziphethwe bugulo nofana amagulo wesintu nofana afuna abodorhodere besintu kungaphungula nemijeje emtholampilo.

Kungombana zisuke zirhabile, zirhabele lapho kusuke kuvele khona isehlakalo esimbi samasinyana esifuna isizo lamasinyana.

Bahlezi ema-ofisini benza okuthileko khonakhona ema-ofisini balinde umlilo bonyana ubekhona nofana balinde bonyana kutjhe. Bona kufanele bahlale balindile ngaso soke isikhathi ngombana ngebekhambo elimasinyana nofana ngabafuneka burhaba.

I-uniform leya yenzelwe bonyana ikutlhogomele nawe sicimimlilo nofana yenzelwe bonyana ingabambi umlilo ukutjhise nawucima umlilo. Isebenza ukuvikela emlilweni yingakho angeze wambatha ijasi ukucima umlilo. Ijasi ibamba umlilo ungatjha ungavikeleki.

Uvumelekile bonyana ubabize nawumncancani, ungawuvumeli ubhembethe. Uvumeleke khulu kwamambala bayathokoza khulu nawubabize ungakabhembethi.

Bafundisiwe nofana baqeqeshiwe ngalokho bonyana kufanele baqale ini. Nokobanyana bazokubona bunjani kobonyana umlilo uthonywe yini bafundisiwe ngakho lokho.

Iye, lingalumatha libhembethe khulu ngenca yommoya. Ilahle lomlilo lingalumatha khulu litjhise amatjani abhembethe kuphenduke umlilo omkhulu.

Bangafundisa abantu bonyana bavule iinkhundla ngeenkhundla magega nemitlhatlhana begodu bafundiswe nokobonyana nabakha imitlhatlhana yabo bangasebenzisi izinto ezibamba umlilo ezifana nama-plastic kanye nama-cardbox.

Kuvulelwa amanzi ngamandla khulu kwamambala nofana kusetjenziswe isiphaphamtjhini.

Kokobonyana ngaphambi kokobonyana usuke, utjheje bonyana i-gasolina nofana i-petrol ayivuzi akunalapho ivuza khona. Nalokhu okufana namafutha afana ne-oil akunalapho ivuza khona nofana iintambo ezinomlilo ezihlubekileko azikho na. Ungaphephe khulu kwamambala nawungatjheja lokho.

ngingarhwelelela kukobonyana ngibazise kokobonyana basebenzise amanzi wabo ngekhaya kokobonyana barhelebhe iincimimlilo zime ukuze baphume baphephile.

Kufanele ubahlalise phasi ubalise bakhululeke umuvumele aphefumule kabili kathathu aphefumulele phezulu athi nasele kwehlile umuseze amanzi.

Iye, uvumelekile khulu.

Ngingamkhalima khulu kwamambala ngimtjele nofana ngimazise ngobungozi bokwenza njalo nokobonyana uzokubotjhwa ngokwenza njalo.

Ngokobonyana igezi namanzi azikhambelani begodu igezi nayihlangana namanzi iyabhebheda khulu kwamambala begodu ibayingozi kwamambala iyathuthumba.

Iye, ayalandelelwa begodu ayakhuthazwa khulu, eendaweni ezinengi uthola bonyana, nofana ufumana bonyana nabantu abakhubazekileko banendlela yabo ebabalungisele yona bonyana bayisebenzise elula, nemisebenzini kunjalo.

Uyamtjela ngobungozi isihlahla leso, begodu umkhazisele bonyana kufanele angathathi isihlahla asithathi kubani nobani, ngaphandle kodorhodera nofana ezikweni lokuphila.

Kubangela kukobanyana indawo zemakhabo ngokomnotho, izisisemnothweni olungileko nofana ebujameni obulungileko. ESewula Afrika ngokomnotho ilungele khulu kwamambala, amabhizinisi wabelaphi abanengi bendabuko, nabalaphi bokufunda nofana betheknoloji.

Ibhande kusihlahla esilapha ubulwele obubizwa ngebhande. Ibhande livela emathumbini, libeziinlondana ezinengi . Ibhande lilatjhwa ngesihlahla esibizwa ngokobanyana, nofana umtjhoga obizwa ngokobanyana libhande.

Impepho siyayisebenzisa bonyana siyitjhise, impepho ngokwesintu, ngiyo esiyisebenzisako esiqhumanisa nabaphasi, nofana esele badlula emhlabeni. Isebenza ukutjhiswa, iphume intuthu ikhulunyiswe, ngiyo esihlanganisa nabaphasi.

Ngokobanyana, bafundiswe ngokukhubazeka kwabantu abakhubazekileko. Lokho kungararulula umraro khulu, emazikweni wokusebenza khulu kwamambala, nofana kubekwe umthetho uzokukghona ukulamula leyopi, leyo nofana ulungise ngendlela abacabanga ngayo, ngomuntu okhubazekileko.

Inghana, uyalipheka ulisele, lisiza emasotjeni womzimba. Lipha umzimba amandla, begodu lihlanza negazi emzimbeni.

Isirobho, kumamanzi ahlanganiswe netjhukela isirobho. Ngelinye igama siyibiza kobonyana yisikhambeleli. Ungasela amanzi lawo, ahlanganiswe netjhukela, emzimbeni wakho angeza ukuthi ubenamandla, angezelela amandla emasotjeni womzimba.

Kokobonyana urhulumende aqatjhe abantu abazokuvakatjhela abogogo, nofana abantu esele baluphele, bavakatjhelwe mihla nangamalanga. Bahlolwe bonyana imitjhoga yabo bayayithatha na, nofana amabele layo bayawathatha na, benze isiqiniseko bonyana mihla nangamalanga bayawathatha.

Iye, kungaba nomehluko khulu kwamambala, kungaba nomehluko. Lezo zinto ezitholakalako ezingakalungi, zingehla, begodu zingahlala zingasaba khona ngobunengi begodu nabantu iimpilo zabo zingaphepa, khulu kwamambala.

Malwele afana ne-high blood, itjhukela, kanye ne-tuberculosis, lokhu esikubiza ngokobonyana yi-TB.

Kokobonyana iinthuthi ezidiliva imitjhoga eendaweni zemakhaya, kubakude khulu, kokobonyana zifikelele eendaweni zamaphilo asemakhaya, ukudlula iindawo zamaphilo esemadorobheni.

Iye, bangabotjhwa, umuntu akanalungelo ukuthengisa isihlahla esingakalungi, begodu kufanele bonyana isihlahla ngaphambi kobonyana usifake erhwebeni lakho. Sihloliwe maqangi bonyana sekulungele yini ukuthathwa babantu, nofana ukugwinya babantu, angabotjhwa khulu kwamambala, izandla neenyawo.

Kokobonyana bababonise ukuqakatheka ukuyozihlolisa endaweni yokuphila, ematliniga kanye neembhedlela. Bababonise, begodu babakhombise ukuqakatheka kokuyozihlolisa.

Iye, ngingasithenga, ngombana ngimuntu wamasiko khulu, begodu ngikholelwa ezinhlahleni, zendabuko khulu kwamambala.

Amakhosi ingamemezela, abawe isibawo sokobonyana, abantu abathengisa iinhlahla zendabuko eentradeni, babenamaphepha wokuthengisa. Bahlolwe, bahlolise iinhlahla zabo ngaphambi kokobonyana ziyokuthengiswa, begodu bavakatjhelwe kanye enyangeni, ukuyokuhlola bonyana iinhlahla zabo sebujameni obulungeleko, bonyana zingathathwa babantu.

Iqaphozi, sihlahla esifana njengenghana, uyasipheka, uyasisela, kanengi siyaselwa, kanengi sisetjenziswa bomma.

Kokobonyana kanye enyangeni, bavakatjhelwe emakhaya wabo, babikelwe ngokuqakatheka kokuvakatjhela emtholampilo. Lokhu kungabakhuthaza khulu kwamambala, ukuthi bazihlolise kanye enyangeni, nofana kathathu enyakeni.

Kokobonyana iimbhedlela, nofana amatliniga akasisemaduze nalapho bahlala khona, asemakudeni yingakho isizo elirhabako bangalitholi lezamaphilo.

Awa, angeze kwaphula obunyanga babo, angiboni.

Imitjhoga yesintu, imitjhoga yesintu ayifani nemitjhoga yesikhuwa. Imitjhoga yesintu iyakhamba iyokukhiwa ehlathini, nofana iyatjalwa. Kuyinto ekhiwa emthini, nofana ephuma ehlabathini, bese isetjenziswe, ngaphambi kokobonyana ihlolwe, nofana i-phroseswe ngesikhuwa. Kumitjhoga enganawo amakhemikhali.